Ngingazizwa ngikhululekile futhi ngibonga kakhulu uma ngisebenzisa izinkonzo zezokuthutha zesonto ngoba zingangisiza ukuthi ngifinyelele kalula ezindaweni ezibalulekile noma emicimbini yemiphakathi ngaphandle kokushayela. Lokhu kungangisiza ngingazizwa ngingedwa futhi ngingakhathazeki ngezinkinga zempilo zami. Ngizizwe ngikhuthazekile futhi ngiyakwazi ukubamba iqhaza ezinhlelweni zomphakathi. Ngalokho ngikhulisa ubungane nobudlelwane nabanye abantu.

Ubuchwepheshe bungasiza kakhulu ekwenzeni izinkonzo zezokuthutha zesonto zibe ngcono kubantu abadala. Ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza ezilula abantu bangakwazi ukubhukha izimoto zangaphambili. Bazi kahle izikhathi zokuhamba futhi bathole izaziso ngokushesha. Lokhu kwenza kube lula ukuhlela uhambo kunciphisa nokulinda futhi kube nokuphepha okwengeziwe. Ubuchwepheshe bungasiza futhi ekulandeleni izimoto ngesikhathi sangempela, ukuze abantu bazizwe bekhululekile futhi bethembekile ekusebenziseni lezi zinsiza.

Izaguga zasemakhaya zibhekene nezinkinga ezinkulu kwezokuthutha. Azinazo izimoto ezanele noma ezithembekile futhi izindlela zakhona eziningi zimbi. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi bafinyelele ezibhedlela ezitolo noma emicimbini. Ngenxa yalokho ziba nzima ukuphila kwazo nsukuzonke.

Ukusebenzisa ama-shuttle kubantu abadala kungabiza imali yokugibela, uphethiloli, ukulungisa izimoto kanye nokuhola abashayeli. Kodwa kwezinye izindawo uhulumeni noma izikhungo zomphakathi bayasiza ukuze abantu abadala bakhokhe imali encane noma bahambe mahhala. Lokhu kuzobasiza ukuthi bafinyelele ezibhedlela ezitolo noma emcimbini ngaphandle kokukhathazeka ngemali eningi noma ukushayela bebodwa.

Izithuthi zesonto kubantu abadala zivame ukubalula, ziphephile, futhi zihleleka kangcono kunezinye izinsiza zezokuthutha zomphakathi. Zivame ukuthutha abantu abadala eziya ezindaweni ezibalulekile njengamaklinikhi, izitolo, noma amasonto. Ziyakwazi ukumisa eduze namakhaya abantu okwenza kube lula ukuhamba kodwa kwezinye izindawo ziningi izinsiza zomphakathi ezijwayelekile ezishibhile kodwa zibe matasa futhi zingahlali zikhulekile kubantu abadala.

Izithuthi zesonto zinikeza abantu abadala izinzuzo ezinjengokuphepha, ukunethezeka, nokumisa eduze namakhaya abo. Zihamba nabantu abambalwa okwenza kube lula ukuhlala kahle nokukhuluma nomshayeli kodwa-ke zingaba nezingozi njengokungatholakali nsukuzonke noma emizuzwini yonke nje ngamabhasi omphakathi. Ezokuthutha zomphakathi zivame ukubiza kancane futhi zitholakala kalula kodwa-ke zingaba matasa futhi zingahlali ziphephile kubantu abadala njengokudingakala.

Uma kuthuthwa impahla ngololiwe isivinini sibalulekile ngoba abantu bafuna impahla ifike masishane kodwa kukhona nezinye yezinto ezibalulekile. Impahla kumele ifike iphephile, ingalimali futhi ifike ngesikhathi esifanele. Izindleko zokuthutha kumele zingabi phezulu ukuze abantu bakwazi ukukhokha futhi abantu bafuna isevisi ethembekile abangayethemba. Ngakho isivinini siwusizo kodwa ukuphepha izindleko nesikhathi nakho kubalulekile kakhulu.

Abantu abadala babhekana nezinselelo uma besebenzisa izinto zokuhamba zomphakathi izimoto zivame ukuba matasa kunzima ukuthola izihlalo, futhi kwesinye isikhathi kube nzima ukungena nokuphuma emotweni, njengoba abantu abadala bephathwa namadolo. Ezinye izindawo azinazo izimoto eziningi noma azihambi kahle. Abanye abantu abadala bayesaba ukuthi bangalahleka noma bangazi indlela yokusebenzisa izinto zokuhamba. Lokhu kwenza kube nzima kubo ukuhamba ngaphandle kosizo.